E ke ntho e mathata data jaaka rona batho ba re sa berekang ba re se nang income ke mathat ka rona, ke mathata ke mathata data e ile ko godimo maar gape go na le di-deals ba re somaretswe mo di deals-eng go na le di weekly deals di monthly di eng or-e di daily deals maar yona yo yone ke mathata thata ka data, data ya ko godimo ba re bolaile thata ka data ke mathata o ka re ba ka fokotsanyana ro reka yang ro kgona go apply-a yang for di mmereko re sa kgone go reka data cause me mmereko e re e batlang e gore kgone reka data re reke data gore re kry-e mmereko re kgone go apply.

Nna ka mmaaruri ka mmaaruri ka nnete ke dirisa daily data ke reka data ya six rand everyday, ke a kopa six ranta gore if ga ke nna tšhelete ka re kopa fela airtime ya ten ranta ke six hundred and fifty mme megabytes e ntsaya letsatsi maar ntsaya two days ke ya two days yone ke ya tsone twenty four hours, ka e somarela tota gore le ka moso be ke kgona go tsena mafaratlhatlheng mo internet ke kgona go bona se boniwang ee nna ke dirisa daily data or ga e se daily data ke dirisa weekly data seven days ten gig ke ke fifty ranta yone botoka thata ga tšheletenyana e le teng ga masentenyana a le teng ke dirisa yone dirisa yone eng tsa sebakanyana seven days teng tsa sebakanyana ee.

Motho ga a batla go reka data gone jaanong jaana o lebelela le gore data e tsamaela ka pele ke mathata ga re itse why, Vodacom-o, MTN, cellC, Telkom di tsamaela ka pele nou motho ga batla airtime ga batla data a reke montly data gore if o na le if tsa go di sharp-o atleast-nyana o dire bo di data tsa bo ma four hundred and something mara data e ke e dirisang kgwedi nna am sure e tsaya bo am sure bo two hundred ka e somarela a ke bereke e ka e somarela ka leka gore e kgone nyana go fitlhelela kwa kgone gong fitlhelela maar-e ke reka weekly or daily ga dipanyana di le sharp-o ke reka weekly maar a go se sharp go le thatanyana weekly, dealy data.

Nna data tota e ka ntumedisang data e ka thabisang pelo ya ka thata ke three hundred and fifty megabytes MTN data two hundred gig hundred ya motshegare hundred ya bosigo, nka itumedisa thata ebile nka rata gore e tsene ka di one, ke monthly data ya kgwedi yo yotlhe ka itse gore ko e dirisa from di one tsa kgwedi e until di one tsa kgwedi e tlang ele, nka search-a nka etsa eng nka ira ga di job hunting je ira metlholo e yotlhe nka check-a le mafaratlhatlha gore ga twe go senyegile kae ga twe bomang ba tsogile ka jeko bo mang ga ba tsoga ke three hundred and fifty ranta two hundred megabytes MTN data ka itumela thata e tsena ka di one every month.

Ee defference yone e teng go na le defference mo four G le five G e bogale thata e irela ka pele go le mo inthanete ke ba ba dirisang five G ke setse ke bone mo mo tsaleng ya me o dirisang founu ya five G inthanete ya five G nna sampane ke le ko four G a ka itekanela gore nka dirisa five G, eya gone e botoka thata technology ya re tlhokomegela pelo ya tla ya tla ya tla ya its becoming more and more accesible everything se nna accesible gone jaanong jaana gonna monate eya ba re naganetse, so madirwa a fe a tla tswelelang mosala, thata ke.

Sa ntlha sa ntlha wa mmotsa gore tsala o dirisa network e feng ke MTN ke Vodacom-o ke cellC ke Telkom akere o bo re tsala ka gore o dirisa network e one tobetsa star, one, four, one, star, reka airtime pele, reka data eya for o bo re star, one, four, one, star, two hash eya tsala wa a tobetsa wa re tsala o batla data e feng check-a foo gore e sharp for wena fo dipata tsa gago ke e feng o rekile airtime ya bokae, after ke rekile ya bokana-bokana ok tsala tobetsa foo foo go o tobetsa foo wa tobetsa eng ya re okay etsa o a tobetsa foo wa tsenya di number tsa teng wa tsenya foo wa re okay e tsene wa re e ya accept eya tsala e tsene ka nna wa ya mafaratlhatlheng .